Kubalulekile ukuvuna ngezandla izitshalo ukuze ubone inani lezitshalo ukuthi lingakanani, ubone nanomsoco wezitshalo ukuthi umningi noma uyingcosana ukuze uthole ukuthi amathuba okuthi isitshalo noma izithelo zakho zithengwe mangakanani. Amasu okunciphise umonakalo nemfucuza ngesikhathi sokuvuna aziningi kakhulu kodwa lezi ekholwa yizo ukuqinisekisa ukuthi izivuno zisecophelweni eliphakeme nokuthi akumoswa uma kuvivinywa izivuno. Okunye futhi ukuthi iy'vuno kumele zinikwe ithuba elanele ukuthi zikhule ukuze iy'tshalo masey'khulile, iyivuno zibeningi.

Ngifikele ukudumala okuningi ngesimo sezinambuzana ezingihlaselayo ezitshalweni lezi engiy'tshalile. Iy'nambuzane zidla amakabishi engiwatshalile, zidla nezinye iy'thelo engiy'tshalile engadini ezenza ukuthi kube yinkinga njengomlimi ukuthi ngidayise iy'tshalo zami ngikwazi ukwenza imali njengoba isimo sezitshalo zami sigcine sehlile ngenxa yokuthi iy'nambuzane ziy'nkinga. Ngibhekene ngempela nokudumala nokucasuka, ngakho-ke ngibone iy'nambuzane eziy'nhlobonhlobo ngenxa yokuthi imibala yay'ihlukile. Kuney'nambuzane ezimhlophe lezi ezihlala kwikabishi, kube nezinye ezimnyama ezihlala kwamanye kwezinye iy'thelo, ngakho-ke zihlukahlukene impela.

Yebo, kufanele ukuthi izizukulwane ezincane zifundiswe ngezindlela zakudala zokulima nezokugcin'ukudla ngoba izindlela zakudala zokulima yizona ezenza ukuthi ibhizinisi lokulima noma umkhakha wokulima undlondlobale unothe, njengoba abantu emandulo babekwazi ukuthi babheke kahle izinto ababeyilimile ngey'ndlela ey'thile ababeyifundile. Lezi ndlela ziningana futhi ziyasiza ukuthi iy'thelo lezi ezisuke zitshaliwe zindlondlobale ziqhikhize ukudla okunomsoco nokudla okwaziyo ukuthi kudayisekile ukuze abantu bekwazi ukuthol'imali bekwazi nabo ukuy'philisa. Ngakho-ke impela iy'zukulwane ezincane kufanele zifunde ngezindlela zakudala.

Ngokwami ukubheka ayikho inkinga ebeyikhona ey'nqumeni eyithathwe uMnumzan'Mkhize ngey'nkomo lezi abeyikhethile zokuthi zizalanise amathole mhlawumpe kube ney'nkinga kwey'nkunzi lezi azikhethile mhlampe imbewu yaz'iy'nkunzi iyona engekho ayiqinanga ngokwanele ukuthi izalanise amathole aqinile namathole ukuthi asinde. Mhlampe futhi enye inkinga bisekuy'nkomazi lezi ebekufanele ukuthi zizale amathole mhlampe nazo ukudla leze zikudlayo noma izimo lezi ey'hlala kuzo mhlampe izona ey'gcina sezithikameza amathole lawa azalwayo. Ngakho-ke anginay'inkinga ney'nqumo ezithathwe uMnumzane uMkhize kodwa mhlampe into engenzeka mhlamp'ukuthi izimo noma indawo lapho ehlala khona iy'nkomo ingangcono ukuze nokudla mhlampe eyidlayo kube ngcono ukuze kube nomthelela ongcono womankomazi .

Ngithi mina ngitshale amadumbe, ngakho-ke amadumbe yiwona engiwavuna ngesandla and maningi amadumbe asengiwavunile ngiwutshale lana engadini yami ayakhula abamaningi amadumbe and ngiyawavuna ngesandla amnandi futhi umuwadla. Nomakhelwane wami lo engihlala naye naye uwavuna amadumbe and insimi yakhe inkulu nje iningi amadumbe akhula kahle alikho inkinga. Isimo sihamba kahle amadumbe ayakhula, yikho ukuthi unyaka nonyaka kumele ukuthi siyishintsh'indawo lapho amadumbe atshalwa khona, ukuze senzele ukuthi umhlabathi ungagcin'ukulahlekelwa umsoco, amadumbe agcina engakhuli. Kodwa nje isimo sihamba kahle, ayavuneka ngesandla, konke nje kuhamba kahle, ayikho inkinga.

Anginaso isiqiniseko kodwa ngicabanga ukuthi isichibiyelo eziphilayo zinomthelela omkhulu ekuthuthukiseni impilo yomhlabathi. Ngoba umhlabathi uthola wonke umsoco owudingayo uma uchibiyelwa ngalezinto lezi ey'philayo. Ngakho ngicabanga ukuthi lento eyichibilelayo zinika umhlabathi umsoco ziphinde futhi zisuse noma iy'nambuzane lezi ezikhulayo ekuyizona futhi engagcina zibe nomthelelo ey'thelweni ey'tshalw'emhlabathini. Ngakho ngingasho ukuthi indim'enkulu ebanjwa yizo leziy'chibiyelo ey'philayo ekutheni uthuthuke umhlabathi ukhiqize iy'thelo ezenza ukuthi abantu bedl'ukudl'okunomsoco nokunempilo kugcine futhi ukuthi kudala ukuthi impilo yabantu noma izinga lempilo yabantu .

Anginaso isiqiniseko samasu engathi ngingawanika ngingawasebenzisa ukubhekana noguquko, kodwa amasu engawanika ukuthi ngibe nesineke nabasebenzi laba abazobe besebenza ngezandla bevuna ngezandla ngoba imishini yenz'umsebenzi ngesicophelelo noma ngesikhathi esisheshayo uma ngiqhathanisa nabasebenzi abavuna ngesandla. Ngakho okokuqala isu ukuthi ngibe nesineke nabasebenzi. Okwesibili, ukuthi ngenz'isiqiniseko sokuthi abasebenzi ngiyabakalela umsebenzi okufanele bewenze futhi nginganyuki kuleso skalo somsebenzi ngoba ngenz'ukuthi baqonde noma ngibanike indlela yokuthi benze lomsebenzi.

Azikho iy'nselelo engathi zingabhekana nogogo ekuzamei ukuhlukanisa imigqa yokulungisa umhlabathi ngoba imigqa yolungis'umhlabathi kufanele ukuthi ibe nkulu ukuze ikwazi ukubamba imbewu lezobifakiwe kulowo mhlabathi. Ngakho ngingasho ukuthi uMam'Ndleko akaz'ubhekane ney'ngqinamba ey'ningi nom'iy'nselelo ngoba lendlela yiyo eyayenziwa emandulo yokutshalwa ukuthi kuhlukanisw'imigqa, kulungisw'umhlabathi, kufakwe imbewu bese imbewu iyaniselwa, kuhlakulwe kugcin'ekugcineni kutshalwe iy'thelo.

Iy'nkathi zakudala zokukhula kwey'tshalo ziningi ezangilethela injabulo. Njengoba sengishilo ukuthi ukutshala iklabishi ukutshala amadumbe yikhon'okungilethela injabulo ngoba amadumbe ayatshaleka laph'engihlala khona. Azikho ney'lwane ey'fana ney'nkawu eziphazamisayo isivuno. Ngakho yizo ezingilethela injabulo eningi. Isivuno esangilethela mhlawumbe injabulo eningi isivuno seminyaka emabili adlule lapho amadumbe akhula khona ngokumangalisa okukhulu adlondlobala nj'impela amakhulu sakwazi ukuwadayisa senza nemali. Ngakho ileso sikhathi engingasho khona ukuthi yis'isikhathi lesi engathokoza khona ngesivuno.